Metshameko eo e ntsha bodutu gonne batho ba tshameka le bangwe ba eleng gore ga ba ba bone, ebile e kgona le go nna dikgaisano. E be ba feleletsa ba fentse le dilong tse eleng gore ke tsa metshameko, fela e ntsha bodutu.

Ee, go ya ka nna go fokotsa metshameko ya go tshameka ya nama. Bana ba gompieno ga ba itse metshameko eleng gore rona re ne re e tshameka ga ne ntse re tla re gola go sena megala ya letheka. Re ne re tshameka tshameko eleng gore ke bo di-tin-e, di beke, eleng gore ne re tshameka ko straat-eng re le bana go le monate, go sena dilo tsa go dirisa mogala wa letheka, re tshameka le batho ba eleng gore ga ba re itse.

Metshameko e mentsi tota eleng gore o tla e tshameka mo mogaleng wa letheka, e tshwana le bo Candy Crush le bo go batla le mafoko. Tseo di ruta gore motho a itse mafoko a eleng gore ke a sekgowa.

Metshameko e dirisiwang nou yana ka dieleketeroniki, e nna gore gona jaanong o kgona go bua le motho yo eleng gore kwa lefatshe le ka kwa ntle, o kgona go bua le ene ntse le tshameka.

Nna motshameko e ke e ratang mo mogaleng wa letheka ke metshameko eleng gore e dira gore o kgobokanye mafoko a e leng gore ke ya English, a sekgowa. Ke rata metshameko e gonne e dira gore ga ntse ke le mo tona ke le mokana go nne le mafoko a ke a itseng a sekgowa.

Go tlhokega gore motho a nne fela le data ya gore a tshameke. Motshameko ke o itseng o eleng gore o itsege thata ke Call of Duty. Ke motshameko o eleng gore ba thusantsana mo teng, go na le bo dithunya.

Motshameko eleng gore ke waka wa mmamoratwa mo inthaneteng ke o ne wa Call of Duty. Ke le ngwanyana ke ntse ke le mosetsana jaana ke rata metshameko eleng gore e na le bo dithuya mo gare, ke nne ntse ke tsamaya ke thuntsa. Mme ga motho ga a ka seke a phela ka nako e telele a le mo metshamekong eo, a seke a be a robala ka nako gonne metshameko e monate dira le gore motho a feleletse a lebala le ka tshupa nako.

Lebaka la gore metshameko ya mo inthaneteng e tlhoke data ke gonne o tshameka le batho ba e leng gore ba ba ntsi tota mo lefatsheng lotlhe. O fitlhela bangwe ba tswa America, bangwe ba le kwa China, mme le tshameka motshameko o mo one-e, ebile le kgona go bua ka tsone di-mic-e tse di leng teng mo metshamekong eo. Go tshameka mo inthaneteng go tlhokega data le founu eleng gore ke e e botlhale e.

Lebaka la gore batho ba tshameka metshameko bosigo ke ka lebaka la gore ko mafatsheng a mangwe, nako eleng gore go bosigo ka mo Aforika Borwa, ko mafatsheng a mangwe go motshegare kgotsa go phakela. Jaanong lebaka la gore ba tshameke bosigo ke gore ba kgone go tshameka le ba baka kwa ntle, ebile o fitlhelela gape le gore data e ba e rekileng e na le data ya, leng gore ke ka bosigo ba dirisa yona data eo gore ba kgone go tshameka metshameko ya bosigo.

Metshameko ya mo inthaneteng ga ke bone tokafatsa maphelo a rona gonne bana ba le bantsi gone jaanong ga ba robale ka nako, gonne ba dulela go tshameka metshameko mo inthaneteng bosigo go fitlhelela masa. Ga ba tshwanetse ba tsoge ba ye sekolong, ba a sokodisa. Lebaka la gore metshameko e na e ne e seyo mo inthaneteng bogologolo ke ka gore bogologolo go ne go sena megala ya letheka, di inthanete di ne di seo. Mme mo botshelo jwa bogologolo bo ne bo le monate tota, ga ne go tshamekiwa metshameko jaaka bo di-tin-i, bo di beke, bo kgati, bo diketo.

Fa o tshameka metshameko ya mo inthaneteng ga o a tshwanela go dumela gore ope a go reya a re tshwanetse le kopane ene o tshameka a le mo Aforika Borwa o tshameka a le kae-kae, ebile a ka rata gore le kopane le kgone go tshameka mmogo. Ga o a tshwanela go tshameka dilo tse di ntseng jalo. And go netefatsa gore bolokegile ga o a tshwanela le gore o dirise le setshwanetsho sa gago sa nnete kgotsa o ne mabitso a gago a nnete.

Lebaka la gore batho ba ko magaeng ba sa kgona go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ke ka gore go na le magaeng a leng gore di inthanete ga di yo ko bone, kgotsa di teng maar ga di a sokodisa. Ga e se bo five G, sampane e le bo two G, bo three G le gore ke inthanete eleng gore ga e se e tsamaelang ka pele jaaka di inthanete tsa rona mo mafatsheng a mangwe. Metshameko eleng gore e bonolo go e fitlhelela mo inthanete ke metshameko jaaka bo kgwele ya dinao.

Fa e le gore nka nna le tšhono ya gore ke bope metshameko ya mo inthaneteng, go ya ka nna, nna ke tla bopa motshameko eleng gore o dirisa bo dipalo. Motho tshwanetse a nagane gore karabo e right-e ke e feng ga re e tla mo metshamekong eo.